Makhombo lama n'wamapurasi a nga hlanganaka na wona eka farm-a ya yena.

N'wamapurasi a nga hlangana na khombo ra vuvabyi ra swimilana leswi a nga ta va a swi byarile. A nga va hlangana na ku yiveriwa hi makhamba epurasini ra yena. N'wamapurasi a nga onhakeriwa hi timpfula eka swimilana swa yena.

N'wamapurasi hi mikarhi ya ku byala ka swimilana, a nga hlangana na khombo ra ku va swimilana swa yena swi yiviwa hi vanhu va laha tikweni leri a nga ta va a byarile ka rona. N'wamapurasi a nga hlangana na khombo ra ku swimilana swa yena swi hlaseriwa hi vuvabyi bya ku hambanahambana, lebyi a nga ta tsandzeka ku byi ku byi control leswaku swimilana swa yena byi va kahle. N'wamapurasi a nga hlangana na timpfula laha timpfula ti nga ta onha swimilana swa yena, swi endla leswaku a nga vuyeriwi. N'wamapurasi a nga hlangana na khombo ra ku tsandzeka ku xavisa swimilana swa yena, hikwalaho ka ku pfumala ka ku yisa ndhawu ya ku ya xavisela swilo swa yena kona.

Ina, van'wamapurasi va nga endla mali hi ku va va xavisa tihuku emugangeni lowu va tshamaka ka wona. Van'wamapurasi va nga endla mali hi ku va va xavisa tihuku ta vona va ti xavisela mavhengeletsongo, kumbe va mavhengelenkulu. Van'wamapurasi va nga endla mali hi ku va va twanana le mavhengele lamakulu kumbe lamatsongo ku va va twanana leswaku va va va xavisela tihuku ta vona kutani va endla mali yo tala epurasini ra vona. Van'wamapurasi va nga teka tihuku ta vona va ya ti xavisa ematikweni ya le handle, laha va nga ta endla mali ya ku tala. Van'wamapurasi va nga twanana na mavhengele ya ku xavisa swakudya swa ku fana tanihi tihuku, va va xavisela tihuku ta vona kutani va endla mali yo tala. Van'wamapurasi va nga teka tihuku ta vona va ti yisa emakete ku fana na le Pitori.

Mfumo wu nga pfuna ku nghenelela ka vavasati eka vurimi hikuva u va pfuna hi swa timali leswaku va ta kota ku sungula mapurasi ya vona. Mfumo wu nga pfuna hi ku va u endla training laha vavasati va nga ta va ya dyondza hi swa vurimi leswaku va ta kota ku va na vutivi byo karhi, before va sungula swilo swa vurimi. Mfumo wu nga pfuna vavasati hikuva wu va nyika ndhawu laha va nga ta ya va ya rima va byala va sungula mapurasi. Mfumo wu nga pfuna vavasati ku va nghenelela eka timhaka ta vurimi hikuva va va nyika timbewu leti va nga ta tirhisa ku byala eka eka mapurasi ya vona. Mfumo wu nga pfuna vavasati eka vurimi hi ku va va va nyika tindhawu leti va nga ta ti tirhisa ku byala swilo swo karhi, leswaku va ta va na vutivi hi timhaka ta hi swa timhaka to rima.

Ina, swa ha hlayisekile leswaku vanhu va ya etintshaveni kumbe makhwatini va ya lava mimirhi leyi tshungulaka, hikuva van'wana vanhu a va pfumeli eka vutshunguri bya swa masiku lama va ha pfumela eka vutshunguri bya khale. Leswi endlaka leswaku va va ya mahlweni va ha famba va ya etintshaveni kumbe makhwatini va ya lava mimirhi.

Ina, ndza swi tsakela ku dya cheese, hikuva ndzi twa yi ndzi ngetelela ti-protein to karhi emirini wa mina. Naswona swi endlaka ku leswaku miri wa mina wu tshama wu ri kahle wu hlayisekile.

Van'wamapurasi lavatsongo eka swifundza swo hambanahambana, va nga pfuneka ku va va tiva michini ya thekinoloji hi ku va mfumo wu va endlela ti-training leti va nga ta va ri karhi va dyondzisiwa ku tirhisa michini ya emapurasini.

Switsotswana leswi nga ta karhata eka van'wamapurasi lexi .

Leswi swi sivelaka mbuyelo wa le henhla eka tikhamphani ta matandza i ku va swakudya swi ri swa tihuku swi ri karhi swi durha swinene. Leswi endla leswaku va tikhamphani va nga vuyeriwi.

Ku va swiharhi swi tswalana hi ku va ku kha ku tirhisiwa ndlela ya sayense, swi kahle hikuva swi endla ku leswaku hi xinkarhana xintsongo ku endliwa leswaku ku va na tihomu to tala. Tihomu leti loko ti va ti tele loko se ti ya kula, ti ta endla leswaku ti xavisiwa swi tlakusa ikhonomi.

Ndzi nga hlawula ku ku tshovela hi michini, hikuva a swi teki nkarhi wo leha naswona ndzi nga kota ku tirha ndhawu yo leha hi xinkarhana.

Ntirho wa mfumo eka ku langutisana na van'wamapurasi hi ku pfuneka ku langutisa na maxelo, i ku va va pfuna va va byela hi ta ku maxelo ya ya lembe leri ya ta va ya tshamiseka ku yini. Naswona va kota ku va pfuna hi leswi va nga ta swi tirhisa, ku va mapurasi ya vona ya va ya hlayisekile eka ku cinca ka maxelo.

Tanihi van'wamapurasi loko hi lava ku misava ya hina yi tshama yi le ka xiyimo xa kahle, ho fanekele hi fambela kule na ku tirhisa tikhemikhali leti nga ti nga ri ku kahle eka misava. Hi tirhisa tikhemikhali leti ti nga kahle eka misava.

Swi na nkoka hikuva tihlampfi i i xiharhi kumbe xiharhi lexi xi nga hatlisi na ku na ku vaviseka loko xo ze xi va xi tshamile ehandle xi nga ri ematini kumbe exigwitsirisini.

Ndzi nga lava mpfuno eka vukorhokeri bya nseketelo wa vurimi hi ku pfuniwa hi swakudya, kumbe ti-funding. Leswaku swiharhi swa mina swi ta kota ku tshama swi ri na swakudya hi nkarhi wa dyandza. Kumbe ku pfuniwa hi swa timali leswaku ndzi ta kota ku xavela swiharhi swa mina swakudya.

Mfumo a wu fanele kumbe van'wamapurasi a va fanele va pfuna va tirhi lava vo tirha hi tinguva. Hi ku va wu va pfuna hi swa timali loko ku nga ri nkarhi wa vona wa ku tirha, ni hi nkarhi lowu ku nga nkarhi wa vona wa ku tirha. Hikuva loko va nga ri ku tirheni va hlupheka na mimiti ya vona.

Ku tirhisa swiphemu leswi fanekelaka swa nyama ku endla biltong swi kahle hikuva, swi endlaka ku leswaku nyama yi tshama yi ri kahle yi nga onhaki. Loko u nga tirhisanga swiphemu leswi faneleke, nyama yi nga vaviseka nkarhi wihi na wihi.

Ntlhontlho wa ka mpfuxeto wa misava Agri-BEE, i ku va ku munhu va pfumala mali, va pfumala ti-investors.

ku hambana ka mbuti na nyimpfu i ku mbuti yi dya misinya, swinghunghwani, naswona yi famba tindhawini yi yi lavana na swakudya. Laha nyimpfu yi dyaka mabyanyi, ende naswona yi dyela ekusuhi ene naswona ti dya hi mintlawa.

Ina vatirhi va le mapurasini va na nsirhelelo wa wa wa ntirho. Laha loko vo hlangana na swo karhi entirhweni, va nga ta ya va ya report-a kona hikuva va ri eku xanisiweni. Ku fana na ti-union.

Loko a ndzi ri mutirhelamfumo wa rihanyo ra vuhlayiseki, a a ndzi ta cheka leswaku vatirhi va tshamile kahle etindhawini ta vona leti va tlelaka ka tona, va na swimbalo swa kahle leswi va swi tirhisaka ku va va kha va tirha hi swona, na swin'wana na swin'wana swa ku tala.

Ina, tinguluve i swifuwo swo olova ku swi ku ti fuwa hikuva tinguluve ta swi kota ku dya swakudya leswi nga cukumetiwa, n'wini wa swona a famba a rhwalela a vuya a ti phamela, naswona a ti vileli.

I ku va vanhu vantima va vuyiseriwa tindhawu ta vona leti va nga tekeriwa hi vanhu va khale va mabunu, na vona va ta kota ku rima. Leswaku na vona va ta kota ku endla swin'wana eka ikhonomi.

Vurimi byi hoxa xandla etindhawini ta le makaya hi ku va vanhu va kha va suka va ya va ya tirha emapurasini, laha va byalaka swakudya leswi swi ya swi ya xavisiwa emadorobeni. Vanhu va le madorobeni laha va kumaka mintirho ya ku xavisa swakudya leswi va ka swi byariwile emapurasini.

Vurimi byi hoxa xandla eka ku tumbuluxa ka mitirho emakaya hi ku va vanhu va suka va ya tirha emapurasini, va byala swilo swa ku karhi leswi tekiwaka swi ya xavisiwa emadorobeni. Laha emadorobeni vanhu va kuma ku mitirho ya ku xavisa swilo leswi a swi nga byariwa emapurasini emakaya.

Tipholisi ta mpfuxeto wa misava ni nga khutaza nhluvukiso lowu nga heriki eka timakete leti hluvukaka hi ku va ti ti pfuna vanhu va kuma misava ya vona leswaku va kota ku byala swimilana, va kota ku swi xavisa eka makete leyi hluvukaka.

Ku khayiwa ka swimilana hi ku landzelela ndhavuko wa vantima swi na nkoka swinene, hikuva swi endlaka leswaku maxelo ma nga cinci ma tshama ma ri xiswona leswi swi lavekisaka xiswona. Loko swi nga landzeleriwa swi endlaka leswaku maxelo ya cinca swilo hinkwaswo swi nga ha fambi kahle.

Ndlela leyi va yi tirhisaka ku lava swakudya swa ndhavuko leswi dyekaka kumbe swimilana leswi dyiwaka, i ku va va tshama va stada hi swimilana swo karhi, leswi swi ti-season leti swi tswalaka ha tona, kumbe tinguva leti swi tswalaka ha swona, ni ku va va tiva swimilana leswiwani ku ri swi fambisa ku yini hi ndlela leyi.

Swipfuno swa ku tirhisa tibangi ta ku engetela mbewu ya .

Ku tirhisa tibangi ta mbewu ya vununa ku engetela swifuwo, i ku va swi cheriwa eka ti-nitrogen flux. Leti nkarhi na wihi loko va lavaku mbewu leyi yo karhi va yi rhandzaka, va nga ta kota ku yi teka va yi tirhisa eka xiharhi xo karhi xa xisati.

Ina ndza swi tsakela ku dya jam. Yi ndzi tsakisa hikuva yi na ku nyanganyela ene yi endla leswaku miri wa mina wu tshama wu ri kahle, wu nga khomiwi hi mavabyi.

Makhombo ya ku fafazela swibyariwa ku lawula switsotswana eka rihanyo ra vana i ku va, vanhu van'wana loko va xavile swimilana kumbe swibyariwa va nga fiki va hlantswa. Naswona murhi luwa wu va wa ha ri kona eka ximilana lexiya, leswi endlaka leswaku va nga hetelela va khomiwa hi vuvabyi byo karhi.

Dyambu ri pfuna hi ku va ri ri pfuna swimilani hi ku va ri ri swi nyika dyambu leswaku swi ta kota ku ti endlela swakudya.

Van'wamapurasi va fanela ku yisa swakudya swa vona swi ya swi ya eka makete wa le Pitori leswaku swi ta kota ku ya swa ya xaviseliwa ematikweni ya le handle.

Nkoka wa ku va na switirhisiwa swa vurimi hinkwaswo tanihi n'wanamapurasi i ku va ku ri ntirho wa ku leha wu ta endliwa leswaku wu koma swinene hikuva switirhisiwa swi ta va swi swi helelini epurasini naswona wu nga koteka ku endliwa mintirho leyi vanhu va nga yi tsandzekaku hi mavoko ku tirha switirhisiwa swa le mapurasini.

Leswi swi rhumiwaku ematikweni mambe swa vurimi eAfrika-Dzonga i matamatisi ya ka ZZ.

Misava ya vurimi yi na nkoka swinene ku va yi sirheleriwa hikuva hi yona yi endlaku leswaku vanhu va tlela va dyile hikwalaho ka swakudya leswi swi byariwaku eka yona.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta leswaku swimilani swi kula swinene xi hundza laha a swi fanele swi kula swi fika kona loko swi nga cheliwanga manyoro.

I ZZ two na Makhoma.

Ndzi nga endla leswaku swimilani swa mina swi byaliwa endzeni eka tinete leswaku loko ku na timpfula swi nga vaviseki hi timpfula kumbe ku khukhuriwa.

Tindlela leti munhu a nga ti tirhisaku ku navetisa bindzu ra yena ra vurimi i ku va a famba hi movha a ri karhi a xavisa etikweni kumbe a matikweni ya ku hambanahambana leswaku vanhu va ta kota ku swi tiva kumbexani a ti-business card a famba a phakela vanhu ku ri va ta kota ku swi tiva.

Byi hoxa vurimi hi ndlela leyi byi endlaku leswaku swakudya swi tshama swi ri kona naswona swi va swi hlayisekile.

Swi boha hi ku ri nyama hi yona yi lavekaku yi faneleka ku yi dyiwa madzovo kumbe mavoya a ya dyiwi eka swiharhi.

I van'wamapurasi ve le kaya hikuva ekaya tindhawu ti tele swinene naswona n'wamapurasi ma kona ma va ma ri yakulu ku tlula lama va ma van'wamapurasi ve le dorobeni.

I ku va vanhu va lava ku hlayisa swakudya swa vona leswi va nga swi byala.

Ku tlakuka ka xa .

Xivulwa lexiwani xi kombisa leswaku mavoko a ma mili byanyi hikuva ku loko munhu a ri ku tirheni u ta rima a kuma swakudya leswi nga ta kota ku n'wu hlayisa.

Loko swakudya swi omisiwa swi vekiwa swi endla ku leswaku swi ta kota ku hlayiseka swi ta dyiwa ni nkarhi lowu taka.

Swi ta endla leswaku swakudya swi va swi ri kona hi xitalo hikuva loko ku rimiwa ni le madorobeni swi vula ku na leswi nge le kaya ku rimiwaku emakaya loko swi hlangana ta endla swakudya leswaku swi tshama swi ri kona.

Loko van'wamapurasi ve le dorobeni va xavisa swakudya swa vona va ta kuma mali kutani va hakela xibalo lexi nga ta kota ku tlakusa ikhonomi ya South Africa.

Bee Fund yi pfuna van'wamapurasi hi ku va yi va nyika timali leswaku va kota ku hlayisa mabisinesi ya vona kumbe ku fambisa ma-business ya vona hi .

Ma vona hi le ku lavaneni na vatirhi lava va nga ta va ta tirha ku pfuna kumbe ku pfuneta ku tlilina kumbe ku basisa exivandleni xa tihuku vatirhi lavawani ku laveka munhu wun'wana na wun'wani loyi a nga na malembe ya kusukela eka forty ku ku ya ehenhla grade twelve na yona ya laveka.

Byi nga hlayisiwa hi ku va mfumo wu pfuneta van'wamapurasi lavatsongo hi ku va nyika timali leswaku va kota ku hlayisa ma business ya .

Ndzi tsakela swa ku cheliwa emathinini hikuva swi va swi kambeliwini naswona swi va swi cheriwile murhi wo karhi leswaku swi tshama swi hlayisekini.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku tikhemikhali a ti kahle hikuva ku famba ka karhi ti onha misava leyi vanhu va va ku va yi tirhisa ku byala eka yona.

I ku va ku pfumala timali ta ku ndlandlamuxa nhluvukiso wa madoroba ya vurimi.

Ndzi nga vula leswaku vuhlayiseki bya vona byi va byi ri eka xiyimo xa le henhla swinene.

I lamula apula ni matsavu.

Swi endla leswaku van'wamapurasi va tekeliwa tindhawu ta vona ta vurimi.

Maxelo ya timpfula ma onha kambe nkarhi wun'wani ma pfuna maxelo ya timpfula ya endla leswaku swimilana swi tshama swi ri na mati ku tsakamile la hansi naswona ma nga onha swimilani hikuva mpfula loko yo na swinene yi nga khukhula swimilana.

Ku va dyondzisa masungulo ya vurimi kusuka la vurimi byi endlisiwaku swona ehansi ku ya fikela eka ntshovelo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku tihuku ti fanele ti pfuleliwa hikuva loko ti ti pfaleriwile a ti koti ku famba ti dya swakudya leswi ti endlaku miri wa kona wa tona wu tshama wu ri kahle kumbe ti kota ku kula.

Loko vukhamba byi ri kona epurasini swi endla leswaku mali leyi n'wamapurasi a yi kumaku yi va yi ri le ehansi naswona swi endla leswaku vatirhi va yena va nga kumi mali kumbe muholo wa kahle naswona swi endla leswaku n'wamapurasi a va na ku kanakana ku ya mahlweni na business ra yena.

A ndzi ta tirhisa ya ndhavuko hikuva a ma onhi misava naswona swi ta endla leswaku misava ya mina yi tshama yi nonile ni byala swimilana swi kula kahle.

Ndzi nga byala swilo swa ku fana ni matamatisi ni maapula kumbe madiriva.

Vurimi byi seketela nhluvukiso hikuva byi pfuna vanhu hi mintirho etikweni byi pfuna vanhu hi swakudya ni swin'wana na swin'wana.

A ndzi ta byala matamatisi naswona a ndzi ta ma hlayisa hi ku va ndzi ma xavela manyoro ni tlhela ni ma cheleta hi mati yo ku enela.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva vurimi bya mina kumbe ndhawu liya va nga ta yi teka va aka doroba hi yona a yi ta va yi ni nghenisela mali naswona a yi ta va yi ri karhi yi pfuna vanhu hi mintirho ya ku rima laha endhawini.

I ku va va lava ku ku endla leswaku swimilana swa vona swi kula swinene ku za va va ha ya mahlweni va tirhisa tikhemikhali leti va swi tivaku ti na khombo eka mbangu.

A ndzi ta endla leswaku ndzi ya kombela ku pfuniwa eka agriculture hi ku xaveriwa swakudya swa swiharhi swa mina leswi ku nga tihomu timbuti na tihonci leswaku swi ta kota ku dya swona hi nkarhi wa dyandza.

Swi endla leswaku vanhu va hlangana endhawini masiku hinkwawo laha va nga ta va va ri busy hi swa ku rima swa vona swi endlaku leswaku va aka vuxaka lebyinene hikuva va va va hlangane e ndhawu yin'we va tele.

Byi na nkoka hikuva swi endla leswaku na vanhu lava nge le dorobeni va kota ku kuma mintirho emapurasini lava nga ta va yi ri kona kwale kusuhi na vona.

Swi endla leswaku vanhu va va endla swakudya hi science leswaku swi endla ku swi tshama swi tele.

Swi endla leswaku swimilani swi kota ku ti endlela swakudya hi swoxe loko swi kuma dyambu kambe ku hisa loku ku nga endla leswaku n'wanamapurasi swimilana swa yena swi fa swi endla leswaku a va nga vi na mbuyelo wa kahle eka timali.

Laha Afrika-Dzonga hi na mapurasi lawa ya byalaka tidiriva. Tidiriva leti va endlaka vhinyo hi tona, leyi xavisiwaka laha tikweni ni le matikweni ya le handle. Tanihi n'winyi wa purasi, tivisa vanhu hi purasi ni vhinyo ya wena.

Swa tiveka swinene leswaku Limpopo i ndhawu leyi yi nga na misava ni maxele ya kahle ya swimilana swo fana ni mihandzu na matsavu. Longoloxa leswi u nga swi byalaka emasin'wini ya wena u tlhela ku vula leswaku hikokwalaho ka yini u hlawula swona.

Kuna tinxaka to hambanahambana ta timanga naswona ti byariwa hi nkarhi wo hambana. U lava ku byala timanga ensin'wini ya wena. Hlawula rinxaka rin'we ra timanga kutani u hlamusela leswaku xana i yini lexi u faneleke ku xi tekela enhlokweni loko u byala timanga leti.

U fuwile tihomu ta nyama kambe tihomu ta wena a ti kuli kahle hikokwalaho ka ku kala ka mati. Hlamusela leswaku u nga ma hlengeletisa ku yini mati ku kota ku kurisa tihomu ta wena kahle.

Malume u fuwile tihomu ni timbuti kambe a nga tivi leswaku swifuwo swa yena a swi hlayisiwi ntsena hi swakudya ni mati. Hlamusela malume hikokwalaho ka yini a fanerile ku tlhavela swifuwo swa yena.

Ku na vuvabyi lebyi tlulelaka epurasini ra wena. Xana a wu ta swi sivela njhani ku ku hangalaka ka byona? Naswona a wu ta endla yini leswaku vuvabyi byi a nga .

U na purasi ra tihomu ta masi. U vitanile nhlengeletano na vatirhi va wena ku burisana hi masengelo lamanene ya masi. Hlamusela magoza lawa vatirhi va faneleke ku ma teka ku tiyisisa leswaku masi ma basile naswona a ma ngheneriwi hi switsongwatsongwana.

Xana u tshama u senga xifuwo xo karhi masi, kumbe ku vona loko xi sengiwa? Hlamusela ndlela leyi xi sengiwaka ha yona.

U na bindzu ro xavisa tihuku. Van'wana va vaxavi va wena va lava tihuku leti hluviweke. Hlamusela vaxavi va wena leswaku hikokwalaho ka yini ntsengo wa mali leyi va nga yi hakela wu ta tlakuka.

I nkarhi wo byala emasin'wini ya wena. Xana i yini u swi langutelaka eka mbewu loko u karhi u yi kambela naswona swi onha yini loko mbewu yi nga kamberiwangi hi ku hetiseka?

Xana hi byihi vukahle bya crop rotation loko swi ta eka ku landzelela maendlelo ya swa vu agriculture?

Xana ku cinca ka maxelo swi khumba njhani nsirhelelo wa swakudya na mphakelo wa swakudya eka vanhu? Naswona u nga hunguta njhani vuyelo bya ku cinca ka maxelo eka nsirhelelo wa swakudya?

Xana u vona vatirhi emapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle kumbe wa kaneta ke? Hlamusela leswi swi endlaka u vona onge va tirha kahle. A va tirhi kahle kumbe va nga tirhi kahle?

Xana u vona swilulamile ku va ku va vatirhi va le mapurasini va tirha na navusiku ke? Seketela nhlamulo ya wena.

Xana u vona muholo wa vatirhi emapurasini yi pfuna eka ku fikelela swilaveko swa vona? Hlamusela.

Teka xiboho xa leswaku purasi ra wena ri fuwa yini naswona u hlamusela vatirhi va wena hi ndlela leyi u kunguhataka ku tiyisisa leswaku va hlayisekile loko va ri karhi va tirha.

Hi mavonelo ya wena, xana vatirhi va le mapurasini va hola mali leyi ringaneke ntirho lowu va wu endlaka? Seketela nhlamulo ya wena.

Anakanya u ri mutirhi wa le purasisni, u tshama epurasini leri u tirhaka eka rona. Hi swihi switirhisiwa leswi a wu ta swi kombela eka muthori wa wena leswaku vutshamo bya wena byi va lebyinene?

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vatirhi va le mapurasini va tirha hi masiku ya timpfula ke? Hlamula ina kumbe e-e kutani u seketela nhlamulo ya wena.

Xana u swi vona swi fanelerile leswaku va n'wamapurasi va thola vatirhi lava humaka ematikweni man'wana leswaku va tirha emapurasini ya vona? Seketela nhlamulo ya wena.

Tanihi leswi vatirhi va le mapurasini laha Afrika-Dzonga va tsalaka twenty-eight rhandi seventy-nine cent hi awara, xana u vona onge ntsengo lowu wu ringanile ku ya hi ntirho lowu va wu tirhaka? Hlamula ina kumbe e-e kutani u seketela nhlamulo ya wena.

Xana vatirhi va le mapurasini va fanerile ku kuma masiku yo wisa ke? Pfumela u ala kutani u seketela nhlamulo ya wena.

Hi ku languta ntirho wa vatirhi va le mapurasini na ndhawu leyi va tshamaka eka yona, xana i yini lexi u vonaka xi nga vekaka rihanyo ra vona ra masiku hinkwawo eka nxungeto? Hlamula xivutiso hi ku paluxa swivangelo leswi nga vekaka rihanyo ra vatirhi eka nxungeto.

Xana ku nga va ku ri yini leswi vangelaka swo va mapurasi yo tala ya xota vatirhi?

Hi byihi vubihi lebyi byi nga va ka kona loko swi ta eka swakudya swo kumeka eswikoteleni, ku fana na ti-beans ngopfungopfu loko swi tshame nkarhi wo leha?

Xana u tshama u dya nyama ya mitonga kumbe biltong? Hlamusela hi maendlelo ya nyama ya mitonga na vukahle bya yona. Biltong i nyama leyi endliwaka hi ku omisiwa yi cheriwa swipayisisi, yi heta yi nekiwa.

Nkoka wa tinyawa ta le xikoteleni i ku va ti ti dyiwa hi ku olova naswona ti va ti swekiwile. Naswona ti kahle ka rihanyo ra vanhu hikuva ti ngetela ku miri wu tshama wu hlayisekile.

Ku hlayisa swakudya swi na nkoka swinene hikuva siku rin'wana u ta swi pfumala swakudya loko u nga swi hlayisi. Mara loko u swi hlayisa swi endla leswaku swi tshama swi ri kona.

Swakudya leswi nga le mathinini swa hambana hikuva hi ku ya hi ku package-iwa ka swona. Swin'wana swa tshama nkarhi wo leha, swin'wana a swi tshami nkarhi wo leha.

Ku dya swakudya leswi nga hundzeriwa hi siku ra swona a swi kahle hikuva swa endleka swi ku vangela mavabyi yo karhi emirini kumbe ku ku dlaya.

Swakudya leswi titimelaka swi fanele swi hlayisiwa eka mahiselo ya le hansi swinene hikuva loko swo ka swi nga hlayisiwi eka mahiselo ya le swo hlayisiwa eka mahiselo ya le henhla, swa endleka swi n'oka laha swi hetelelaka swi vaviseka.

E-e ku titimela swi dlayi ti-bacteria. Ti-bacteria ti dlayiwa hi murhi.

Ku hisiwa hi freezer i ku khombo ra kona, i ku va ku u nga tshwa endlwini. Naswona ku hisiwa hi fridge swi vula ku ku buluka ka fridge.

Swakudya swa le mathinini hi swona swi nga kahle. Hikuva swi na tikhemikhali leti ti endlaku swi tshama swi hlayisekile, kambe leswi titimelaka swi vangela mukhuhlwana naswona swi nga endla munhu a khomiwa na hi le ndzeni.

Ina swa cheriwa.

Makhombo lama fambisanaka na swakudya leswi nga le mathinini i ku va swa endleka nkarhi wun'wani swi va swi onhakile, tikhemikhali leti nga le ndzeni ka swona ti nga ri na matimba ku kota ku ku hlayisa.

Swiambalo swi nga hlayisiwa hi ku va swi swi nga hlantswiwi nkarhi hinkwawo, naswona munhu a nga hlantswa kan'we a kota ku swi mbala kambirhi kumbe kanharhu. A nga tshami a ri ku swi hlantsweni. Naswona swiambalo a swi fanelanga swi hlantswiwa hi tikhemikhali leti nga na matimba swinene hikuva swi ta hatlisa swi hlakala.

Ku hlayisa swiambalo ku va munhu a nga tshami a ri ku swi mbaleni nkarhi wo leha. Na loko a a swi neka e loko a heta ku swi hlantswa, a nga fanelangi a swi neka emun'wini. U fanele swi neka endzhutini leswaku swi nga hatli swi hlakala.

Dzovo ri nga endliwa kambirhi ri nekiwa, ri heta ri ri yevuriwa ri tlhela ri nekiwa futhi.